Vugevenga etindhawini ta vaendzi byi tala ku katsa swilo swo fana ni ku phangiwa, ku thoriwa hi vuswikoti, ku xisiwa hi masisi kambe ku humelela hi vugangisi leswi u nga swi endlaka ku papalata ku va muhlaseriwa wa vugevenga.

Maxelo yo biha makhuma ni khumba ntsena loko mi kuma ku i munhu njhe loyi a nga hlangana na khombo kumbe ku pfinyiwa kambe a nga n'wi tivi loyi a nga n'wi pfinya ko va ntsena ku ehleketelela eka vanhu lava a va vonaka kumbe a nga va tivi loko ni ri wa badi a ni vona onge ku nga va mina kambe ku nga ri mina swi za swi fikelela laha maphorisa ma va ka na swivutiso eka mina kambe na yena a ri karhi a yima hi rito ro loyi hi yena kambe ku nga ri mina ndzi va ndzi ri muehleketeleriwa wo endla swo biha laha ndzi va ka ndzi nga endlangi maxelo mo biha ma nga ku khumba hi ndlela yaleyo.

Loko munhu a lava ku famba hi xihahampfhuka u fanele ku va a ya endla passport-o leswaku yi va yi kota ku va yona yi kotaka ku va a ri na yona yi va leyi va ka yi n'wi pfuna ku va a khandziya xihahampfhuka na ku famba ku ya etindhawini ta le kule nakona ku va munhu a khandziya xihahampfhuka u fanele a va munhu loyi a va ka a ri na vutivi kumbe ku va na miehleketo ya ku ri swi nga humelela munhu yaloye a ku wa famba a va wa khombo a nga ha vuyi hikuva loko ku khandziyiwa xihahampfhuka ku sayiniwa na maphepha ya ku va munhu a swi tiva leswaku eka fomo leyi nga tsariwa swi nga endleka u famba u nga ha vuyi.

Ku va hi kota ku antswisa mafurha lawa hi ku hi fanele ku va hi tiva leswaku lori loko yi suka laha Afrika-Dzonga yi rhwele swo rhwala yi ri karhi yi ya masayiti ma ku fana na vo Zimbabwe yi fanele kusuka lani yi rhwele ndzhwalo wa yona yi tele nakona loko yi famba yi ya fika le Zimbabwe yi fanekele ku loko yi fika leyi ri karhi yi lava ku vuya hala yi nga vuyi ntsena a yi vuyi na kwele yi rhwale swo rhwala leswi swi endla leswaku yi va yi tirhile ka mbirhi mafurha ma va ma hlayisekile swinene.

Namuntlha na mina ni ya titwisa bazi lero saseka swinene ku fana na van'wani lava a va hamba va ti tongisela masiku namuntlha na mina ndzi ya titwisa bazi ra ku saseka swinene malume wa mina na mi khensa ndzi vuyelela a ni nga tshembi leswaku na mina ni nga tshika ni ri khandziyile bazi lero saseka swinene malume a ndzi tivi ndzi nga mi endlela yini ndza mi khensa malume swinene namuntlha no lava leswaku loko bazi ri suka ndzi humesa na nhloko hi fasitere vanhu va ni vona leswaku na mina ndzi khandziyile bazi lero saseka nakona ndzi lava ku ndzi tshamela ka xitulu lexi nga tlhelo na muchayeri wa bazi leswaku ndzi ta famba ndzi ri karhi ndzi kha ndzi vona tindhawu.

Ku tirhisa vukorhokeri bya e-Hailing a swi hlayisekanga hikuva xo sungula movha leyi taka ku ta ndzi rhwala laha ndzi va ka ndzi ri kona a ndzi yi tivi naswona yo ta ntsena na ku imani loyi a yi dirayivhaka na yena a ndzi n'wi tivi, loko ndzo tshika ndzi hlangane na khombo mayelana na ku tekeriwa swilo ndzi nge swi tivi leswaku ndzi tekeriwile hi mani we le kwihi nakona wa movha ya njhani hikuva a hi xitalo ku munhu a nga nghena emovheni a ri karhi a xiyaxiya munhu a za kumbe ku n'wi tiva vukorhokeri bya e-Hailing a byi tshamisekanga nakatsongo hikuva byi vanga na vugevenga vanhu va tekeriwa swilo hi mhaka ya swona.

Vanhu vo tala lava khandziyaka mathekisi va na xirilo xa ku hi mikarhi leyi va va ka va horile mali ya midende mathekisi ma tirha ma nga yimi ma tlhela ma nga pimi nkarhi lowu va faneleke ku chayisa hi wona kambe loko mali ya midende se va hetile ku hola lava va midende lowu wa lavakulu na lavatsongo va mathekisi a va ha tirhi hi nawu va sungula ku va kholela va va byela na ku a hi va xaveleli loko munhu a nga lavi ku khandziya a chiki kasi hi mikarhi ya midende mathekisi ma famba ma tlhe ma nga yi lomu ti dirayivheli ma famba ma va layicha ma va yisa makaya hi xipidi kambe laha xikarhi ka n'hweti loko va nga ri na mali mathekisi ma jikajika nkarhi wo leha.

Ku hela ka n'hweti vanhu vo tala va va va ri na mali hikuva va va va horile naswona vo tala lava va va ka va ri karhi va tshama emimitini vavanuna kumbe vavasati va vona kumbe vatswari or vana va vona va va va va sendele timali leswaku va kota ku ya xava swakudya emadorobeni leswi swi endla leswaku tibazi ti va ti tele hi mhaka ku ri tibazi na tona a ti pfumeleriwi ku landzelelana ti ri timbirhi hi va mathekisi va va lwisa swinene vamathekisi na vona va va va ri karhi va rilela ku na vona va fanele ku va va layicha so emaheleni ya n'hweti tibazi ti va ti tele ku hundza mpimo hi mhaka ku emaheleni ya n'hweti vanhu va va va ri na timali.